Umbono wami ngokusetshenziswa kwamakhadi amabhasi. Amakhadi amabhasi asiza kakhulu-ke esikhathini samanje njengoba siswela imali, siswela imisebenzi. Ngesikhathi ugibela ibhasi, iningi inzuzo oyenzayo njengoba kwilona eselingcono inani lekhadi lebhasi kunokugibela njalo njalo ezinye izithuthi. Uma ngabe unekhadi lebhasi, ukhokha kanye ngenyanga, uthenge ikhadi lakho elizokulonda inyanga yonke. Lokho kukusiza ekutheni ungabe usalahla imali kakhulu, kepha ube nemali encane ozokwazi ukuthi futhi uyisebenzise.

Ihe, ukushiwa ibhasi uhamba indlela ekude. Hawu ngenza ezibukwayo, ngagcina ngilandela ngetekisi ngemuva ukuze ngithole ibhasi lapho eselikhona. Ngenhlanhla lalizodlula kwelinye idolobha. Ngagcina kumele ngigijime ngiphuthume ngetekisi, ngifike edolobheni elingaphambili. Ngenhlanhla nokho kwenzeka, noma kwaba nzima nje. Kodwa kunzima kakhulu ngoba kusuke kumele uthenge elinye ithikithi ugibele ngoba isuke ingekho enye indlela. Uma ngabe ibhasi selihambile ithikithi lakho seli-expire-ile elosuku okusho ukuthi alisasebenzi olosuku.

Ukunqanda abashayela bephuzile kumele kuqondakale ukuba imithetho yezokuphuza bonke abantu nabahlali bayayiqonda na? Kumele kusetshenziswane abanikazi bezimoto kanye nemiphakathi ukuba kwaziwe ukuvimba abantu abashayela bephuzile. Noma ngabe ubani onezikhiye zemoto noma ohamba ngemoto, angathengiselwa utshwala obungaphekwamandla akhe. Athengelwe utshwala obuzokwazi ukuba akwazi ukushayela kepha angadakelwa emotweni noma emgaqweni. Abantu ebebephuza bebephuza kahle ngomqondo omuhle phambilini, kepha abantu besimanje abasakwazi ukuphuza ngendlela ekwiyona. Umuntu usephuzela ukudakwa okungaphezu kwamandla akhe agcine enza izingozi eziphindiwe.

Ihe, nathinta inkinga enkulu engihlezi ngibhekene nayo-ke, njengoba ngingumuntu ohambisa izingane zesikole. Kuyaye kube nzima kakhulu uma ngifika kuma-potholes, phecelezi kuleyo mgodi. Hheyi akwenzeki lutho, kuyaye kucishe kulimale ngisho imoto ngenxa yaleso zizathu zokuba sengijahile isikhathi sezingane zesikole siyaphela. Sekumele manje ngizame enye indlela uma ngabe ngempela ingekho, kuzomele ngempela ngiyochaza ngendlela yami njengoba ibe nzima, ngadlula endaweni enemigodi kwamele ngihambe kancane kakhulu noma ngingabe ngiyathanda noma angithandi. Noma ngijahe kangakanani, kuyangiphoqa ukuthi ngihambe kancane ukuze ngikwazi ukudlula kuleyo ndawo kepha ibulala imoto. Yenza nempilo ibe nzima.

Uma nginohambo oludo ngebhasi, ngiyaye ngithande ukuhamba ebusuku ngoba ibhasi ithatha isikhashana. Lokho kuzongenza ukuba ngingasikhaleli isikhathi noma usuku lwami. Kumele ngigibele ebusuku ukuze ngihambe kahle, futhi sekuphephile nezimoto eziningi sezingasekho emgaqweni ngoba ukuba khona kwezimoto ezingumthamo omkhulu emgaqweni kudala izingozi.

Ukudla engithanda ukukupakisha uma ngizohamba ibanga elide izithelo, ama-fruits, kanye namanzi, kanye nokudla kwami okungenaso isisindo okungeke futhi kungiphathe kabi esiswini sami. Kuzomele ngiqonde ukuba ngiphatha ukudla okuzohambiselana nendlela yami noma nohambo lwami olude.